Ngokucinga kwam iRobben Island ithandwa ngabakhenkethi abasuka kwelinye ilizwe ngoba inentsingiselo entle kakhulu. Indawo yakhona intle futhi yindawo ye-apartheid. Kulapho uNelson Mandela wayevalelwe khona. Ngoku ndiyacinga ukuba abakhenkethi bafuna ukufunda lubanzi nge-apartheid, bafuna ukufunda nangomlando womongameli wethu lo wasandulelayo onguNelson Mandela. Bafuna ukwazi ukuba kwakusenzeka ntoni, bafuna ukuzifundisa nge-apartheid befuna ke nokubona ubuhle bendawo nolwandle lakhona.

Ngaphambi kokuba umqhubi athathe uhambo olude kufuneke aqinisekise ukuba imoto isemgangathweni olungileyo, ilungisiwe yasiwa kwi-inspection. Aphinde aqinisekise ukuba amaphepha wemoto wonke asemthethweni futhi a-aphudeyithiwe. Into ekufuneka aphinde aqinisekise ngayo kukuba naye umqhubi lona usempilweni elungileyo na ukuba angahamba umgangatho omde. Aphinde aqinisekise ukuba nabantu aba basemotweni yakhe baphephile nabo, baseyifu, banazo zonke izinto abazidingayo emotweni.

Mawethu, ndiyayiqonda ukubana sineengxaki kodwa ke ngoba nam ndingumqhubi wenu and bendifuna ukuthi sisebenzisane ngendlela elungileyo, ndicela ukuba nibe , nigcine ixesha. Njengoba nam ndinibeka phambili, nani nindibeke phambili. Ndiyacela ke ukuba sisebenzisane ukuze sizokwazi ukwenza into elungileyo.

Molo, Khwezikazi. Ndiyathemba ukuba uyaphila. Bendifuna nje sithethe ngalo mba ondihluphayo endiqonda uba kumele siwugqithise. Ndingumntu ke ofika ngexesha mna apha emsebenzini xa ndizonilanda, kodwa ndiyaqaphela ukuba wena uhlala ufika mva and ufika leyithi, and ke ngoku ayinguwe wedwa ohamba ngale transport. So bendicela nje uba uzame ukubabeka nabanye abantu phambili, ubacingele uba nabo basebenza ngexesha and wonke umntu xa etshayisa ufuna ukufika ngexesha endlini. Ngoku ke bendifuna uqonda uba ikhona na ingxaki esingayilungisa na, okanye ikhona into ungayonwabelanga ngale moto esihamba ngayo. Okanye ikhona into obufuna mhlawumbi siyitshintshe na, sithethisane sizovana.

Abaqhubi beebhasi nabaqhubi beemoto, indlela icacile uba yeyabo. Aba baqhuba iibhayisekile iindlela iba ncinci for bona. Ngoku ke ngombono wam ndiyacinga uba kufuneka babe nendlela yabo esecaleni apho bahamba khona bazoziva nabo bekhuselekile, kunokuba bangene phakathi ezimotweni. Ngoba loo nto yiyo into eye idale iingozi phakathi kweemoto neebhayisekile, ngoba umntu webhayisikile kulula ukuba alimale. Ngoba once imoto yamtshayisa kungenzeka angaphili ngoba kaloku akakhuselekanga, ungaphandle umzimba wakhe.

Ukukhumbula kwam yimini endandikhwele ngayo iBolt. Ndanditshayise leyithi emsebenzini kunetha kwaye nezithuthi ezi zihambayo zingekho ngelo xesha. Ndabiza ke iBolt yafika ke yandilanda. Ndahamba kakuhle endleleni kwaye ndakwazi ukufika ekhaya ndiphephile kungekho nto yenzekileyo kum. Ndaziva ndiphephe kakhulu ndincedakele ngoba imvula ngeyayandinethile ukuba kwakufuneke ndiqale ndiye erenkini ndiyokhwela iteksi. Futhi ndandizawuphinda ndehle kwi-distance ekude nasendlini kufuneke ukuba ndiphinde ndihambe, ndifike ke endlini ndibe manzi.

Molo wethu makhi. Bendiza ngomba apha ongathi ubucayi kakhulu. Bendifuna siyihlalutye le ndaba, ndithembe ukuba awuzundithatha kakubi ke makhi. Kodwa ke ndithetha njengomntu o-concerned. Ingxaki ke makhi yile yoba umntana wakho lo omnika imoto akanayo kaloku ilayisensi. Ngoku awucingi uba wena makhi mhlawumbi kukhona izinto ezingathi zenzeke endleleni eziza kufaka wena futhi engxakini? Ngoba xa engaphinda lo mntwana atshayise imoto okanye atshayiswe yena yimoto kufumaniseke uba nale moto ayoyakhe ungangena engxakini makhi.